Ha o phehetswe ka ntle, o tla bona ka ho ba molora kapa hona bohlaswa ho ba metsi. Ke dipitsa fatshe, haholoholo o tla bona ka molora o motsho. O tla bona mobu o le motsho fatshe, le tsona dipitsa le monko, o tla bona ka hore ho no phehetswe jwang ka ntle. Le monko wa nama ya kgomo kapa ya nku, e ya utlwahala.

Ho baballa puo ya rona ho bohlokwa haholo, moo e le horeng, ho tla etsa hore batho ba e seng ba ma Afrika Borwa kapa ba puo ya rona. Ho be bobebe hore ba seke ba utlwa hore na puo e re buang, re bua ka eng? Le ha e baneng tla be re bua dintho tse seng hantle kapa tse hantle kapa tse sephiring.

Eya eya bophelo bo jwalo ke ya bo rata hobane ke bophelo bo tshireletsehileng, ho lwantsha ona bonokwane le tsona diphoofolo tse fetang ka, ka tsela hore di se ke di ya finyella kapa hona ho kena jareteng. Ke bona tshireletso e le teng diheke, le hona ha batho ba ba tla ba tlo o batla, ha ba na o fumana ha bonolo. Ke ka hoo ba tla kgonang hore ba o letsetse hore ba o thole. Heke ke tshireletso e kgolo haholo.

Lesela la kobo tsa Basotho le hlaha hona Afrika Afrika Borwa mo. Le entswe hona Afrika Borwa monana.

Eya, fashion-e ya sejwalejwale e atisa tekatekano ya , basadi le banna. Ha o ka shebisa meaparo ya hona jwale, ntate e ka apara meaparo e meng ya bo mme, le bo ntate le bomme ba ka apara meaparo e meng kapa diaparo tse nngwe tsa bo ntate. Empa ho na le tseo tse e le horeng, tsena ke tsa bo ntate, tsena ke tsa bomme. Empa mane le mane, bo ntate kapa le bomme ba aparela, ho ya ka fashion-e ya sejwa-lejwale.

Lukiti, tokiso ya lenyalo la heso, le qala moo bo malome ba lo kopang habo mosadi. Mme ka mora moo, ho lokiswa tsa ditjhelete hore na monyadi o tlo apara lesela le jwang, ntate o tlo apara suit-u e jwang? Mme tsa diphehiso di be teng, le tsa sebaka hore na le tlo tshwarelwa kae, mme ho bitswa batho ba bakae, dijo ke tse kae, le ho na sebaka na se se batla tjhelete e kae?

Meetlo e mengata ho ya ka di-family kapa ho ya ka diboko, hore ngwana ha a hlaha, o latelwa moetlo o feng ho ya ka family? Ha jwale moetlo oo, o tla mo boloka ho fitlhella le ha a sa entse bana, le moetlo o nno o tswelle pele.

Mabapi le setofo sa mashala le setofo sa metlakase, ho turang ke setofo sa motlakase hobane motlakase o ya rekuwa, ene motlakase o ya tura. Le ho na setofo sa motlakase, e be ha se robile, se batla le tjhelete e ngata hore se lokiswe

Dijo tse pheuwang ka heso ka hae mabapi le lenyalo, ho tla phehuwa ho tla phehuwa rice, ho pheuwe setampo, ho pheuwe bohobe. Ho tle dishabelong, nama e leng ya kgoho, le ya kgomo, le yona ya fariki, le ya kgoho e teng, ebe ho be le di-salad tsa sejwalejwale. Le ho na se nellwang senwamaphodi, e leng drink-i ya moritelo kapa le yona drink-i ya sekgowa.